Imitholampilo engohambanendlwana kanye ne-telemedicine kuthuthukisa ukufinyelela kwezokunakekelwa kwezempilo kwabantu abakhubazekile ngokuletha izinsiza kubo ngqo. Imitholampilo engohambanendlwana ihlinzeka ngokunakekelwa okubalulekile ezindaweni ezikude, kuyilapho i-telemedicine ivumela ukubonisana okukude okwenzeka kube lula ngabantu ukuthola ukunakekelwa ngaphandle kokuhamba. Zombili izindlela zisiza ukwenza ukunakekela kwezempilo kufinyeleleke, kube lula futhi kusebenze kahle.

Owesifazane kufanele acwaninge ngomkhiqizo futhi abonane nocwepheshe bezempilo ukuze aqinisekise ukuthi uphephile. Kufanele acele ubufakazi besayensi noma izivivinyo zomtholampilo ukuze asekele izimangalo. Kubalulekile ukuqaphela izithembiso zokulungisa ngokushesha futhi uxhumane nodokotela phambi kokuzama noma yikuphi ukelashwa okusha.

Uma umtholampilo uthatha inyanga yonke ngaphandle kwemishanguzo ye-ARV, abantu abawadingayo babhekana namasosha omzimba abuthakathaka, ukuba sengcupheni okuphezulu ezifweni, kanye nengozi yokungazweli emishanguzweni. Okwenza ukwelashwa kwesikhathi esizayo kungabi yimpumelelo. Lokhu kungaholela empilweni embi kakhulu kanye nengozi enkulu yokusabalalisa leli gciwane. Ukwelashwa kwama-ARV okungagququki kubalulekile ekulawuleni i-HIV.

Umama ongayedwana angakhuluma nodokotela wakhe mayelana nezinye izindlela ezithengekayo, ahlole izinhlelo zezempilo zikahulumeni, noma izinhlelo zokusiza isiguli, futhi ahlole izindlela zokuthola umshwalense. Angaphinde abheke imitholampilo yomphakathi, ukuthenga ngobuningi noma amakhemisi esaphulelo ukuze ehlise izindleko zomuthi wakhe.

Emasikweni amaningi, ukugeza ngemva kokushona kwelunga lomndeni kuwumkhuba wesintu obalulekile ongokomfanekiso nangokomoya. Ngokuvamile, kukholakala ukuthi kusiza ukuhlanza umuntu ngokwezemvelo nangokwenyama, okumvumela ukuba ahlanze usizi, ukudabuka nanoma yimaphi amandla amabi ahlobene ukulahlekelwa. Lesi senzo sikuhlanza sengase futhi simele inguquko, sisize umuntu alungisele izinyathelo ezilandelayo zokulila noma abuyele ekuphileni okuvamile kwansukuzonke.

Imitholampilo ithatha izinyathelo zokubhekana ne-GBV. Eminye imitholampilo ibambisana nezinye izinhlangano ukuze ithuthukise indlela ezisabela ngayo. Kodwa ukuqeqeshwa okwengezile, izinsiza nokusebenzisana komphakathi kuyadingeka ukuze kuvinjelwe kangcono udlame nokweseka abasindile.

Angazi muntu ngokwami, nokho ngiyazi ukuthi abantu abathatha ama-ARV bangase babhekane nezinselela ezifana nemiphumela engemihle, ubunzima bokubambela enkambweni yokwelashwa, ukucwaswa emphakathini kanye nezinye izinkinga zempilo ezihlobene negciwane. Ngakolunye uhlangothi, ama-ARV asiza ukulawula i-HIV futhi enza ngcono izinga lempilo.

Mkhulu, ubuwazi yini ukuthi amakhaya asebekhulile anikeza ukunakekelwa okungu twenty-four seven? Indawo ephephile nosizo ngemisebenzi yansukuzonke. Futhi uzothola namathuba okuzijabulisa nontanga bakho nihlale nikhulume ngezindaba zakudala, nincokole. Ukujabulela, imisebenzi, nokudla okulungiselelwe. Lokhu okungenza ukuphila kube lula futhi kukujabulise kakhudlwana.

Ukushoda kwama-ARV kukhathaza kakhulu njengoba kuphazamisa ukufinyelela kwemithi ebalulekile, kube nomthelela empilweni yeziguli futhi kubangele ukukhathazeka. Kugqamisa isidingo samaketanga okuhlinzeka ngokunakekelwa kwezempilo okuthembekile ukuqinisekisa ukuthi abantu bathola ukunakekelwa abathembele kukho.

Umnyango wezempilo ungwaqashisa ngemithi yomgunyathi ngemikhankaso yezemfundo, ukubambisana nabaholi bendawo, izikhundla zokucobelelana ngolwazi zabasebenzi bezempilo kanye nomphakathi, izikhangiso kumabonakude, nezikhundla zokuxhumana, nezinhlelo zokusebenza eziphathwayo zokuhlola ubuqiniso bemithi. Le mizamo isiza ukusabalalisa umyalezo futhi inciphise ukusetshenziswa kwezidakamizwa zomgunyathi.

Ukuthuthukisa ukufinyelela kwezokunakekela kwezempilo ezindaweni zasemakhaya, iziphathimandla zingathula imitholampilo engomahambanendlwana zandise izinsiza ze-telemedicine futhi zithuthukise izindlela zokuhamba. Ukuqeqesha abasebenzi bezempilo bomphakathi nakho kungasiza ekuhlinzekeni ukunakekelwa okuyisisekelo endaweni.